Ho thusa motho a tsofetseng e ka ba lebaka la lerato le ho tsotella ka botebo, mme hona le mekgwa e mengata eo re ka e etsang ho thusa batho ba tsofetseng. Ho qeta nako le motho a tsofetseng ho bontsha tsotello ho mo fa kgotsofatso ya hore ha a mong, ho netefatsa hore o ja dijo tse nepahetseng, o nwa metswako e bohlokwa, mme o na le phihlello ho ngaka ha a hloka le hona ho bontsha thahaasello le kgathallo. Ho hlwekisa, ho pheha kapa ho tsamaisa ditlhoko tse kang ho ya mabenkeleng, ho ka ba thuso e kgolo. Batho ba bang ba tsofetseng ba ka ruwa molemo ka ho tseba ho sebedisa mehala kapa disebediswa tsa digital-e ho buisana kapa ho itlosa bodutu. Ha e ba ho hlokahala hore a ye di bakeng ho netefatsa hore o na le motho a tsamayang le ena le hona ho wa thusa.

Ke bothata bo boholo moo maikarabelo hangata, a salang le lehlakore la basadi feela, mme sena se ka ama bophelo ba banana le ba bana ka kakaretso. Ho etsa hore bashemane le bona ba nke maikarabelo, re ka etsa tse latelang, re ka ba ruta ka dikamano tse nang le kgalemelo, thobalano e sireletsehileng le boikarabelo ba batswadi. Sena se lokela ho qala ba sale ba banyane sekolong le lapeng. Ho bua ka ho hlaka ka ditlamorao tsa ho ima mothong e mong kapa ho ba motswadi ka nako e sa lokelang, ho tla thusa hoba utlwisa bohloko ba boikarabelo boo. Batswadi le batho ba baholo ho bana ba batona, ba ka kgothaletsa ho ba karolo ya bophelo ba bana ba bona, ho hlokomela ho jara boikarabelo ke karolo ya ho hola le ho ba monna ya nang le tlhompho.

Ho phethahatsa kalafo ya TB ho bohlokwa haholo, mme ho se etse jwalo ho kaba kotsi haholo ho wena le ba bang ba haufi le wena. Meriana ya TB e tla thusa ho fodisa virus ena e bakang bolwetse bona bo boima. Ha o ka nwa meriana ka tsela e nepahetseng TB ena e ka fola ka botlalo, mme bophelo ba hao ba kgutlela sekeng. Ha o ka tlohela ho nwa meriana kapa ho nwa ka tsela e nepahetseng, TB e ka tsamaya ka tsela e bitswang drug resistance TB, e leng bolwetse bo sa tshabeng le meriana e leng bo boima haholo ho phekoleha mme e kotsi ho feta.

E, tlhahlobo ya bongaka e bohlokwa haholo jara le jara, mme hona ho ka bakwa ke mabaka a fapaneng a bohlokwa. Tlhahlobo ya selemo le selemo e ka thusa ho lemoha matshwaho a malwetse ka pele a eba mathata haholo. Ho etsa jwalo, ho fa ngaka monyetla ya ho o thusa ka phekolo kapa boitlhokomelo ka pele. Le ha e ba o ikutlwa o phetse hantle, ho na le dintho tse ding tseo kanang wa se di hlokomele. Tlhahlobo e thusa ho boloka setshwantsho se felletseng sa bophelo ba hao. Malwetse a mang jwalo ka kgatello e phahameng ya madi kapa lefu la tswekere ha a bontshe matshwao ho hang, tlhahlobo e ka thusa ho a lemoha ka pele.

Puo eo ya hore monna ke nku ha lle, e bile karolo ya setso, empa ka bo madimabe e thehile tjhebahalo ya hore banna ha ba lokela ho bontsha maikutlo kapa ho bua ka mathata a bona. Sena se ka fella ka diphephetso tse ngata ho kenyelletsa tshitiso bophelong ba maikutlo le boitekong ba bophelo ka kakaretso. Ha e le November campaign ke karolo ya mokgatlo o moholo, o tsebahalang ka lebitso la Movember, o qadilweng lefatshe lohle. Mokgatlo ona o matlafatsa tlhokomelo ya bophelo bo botle ba banna. Mokgatlo ona na o shebile ditlohomiso ya kankere ya prostate le ya testiculare, bophelo ba kelello le thibello ya polao ka maikutlo a itseng e leng suicide prevention.

Mona Afrika Borwa ditokelo tsena di kenyelleditswe ka hara Constitution of South Africa, haholoholo karolo ya bobedi section-9 e buang ka tokelo ya ho se kgethollohe, hape tokelo ya bophelo section-27 e tlisa hore motho o na le tshwanello ya ho fumana tshireletso ya bophelo ho kenyelletswa tlhokomelo ya bophelo ba thobalano. Ditokelo tsa thobalano di kenyelletsa tokelo ya ho etsa qeto ka bolokolohi ka thobalano ya motho, ho etsa qeto ya hore na motho o batla kapa ha batle ho kena di kamanong tsa thobalano ntle le tshoso kapa kgatello. Tokelo ya ho fumana tsebo ka bophelo ba thobalano le boimana, tlhahiso leseding ka ditlhare tse thibelang boimana, thobalano e sireletsehileng le HIV and AIDS. Tokelo ya tshireletso kgahlano le pefo ya thobalano ho kenyelletswa pefo ya lelapeng le tlhagiso e amanang le thobalano.

Le ha ke le motho wa setso, ke na le tumelo ya hore hona le malwetse a mang, e leng hore a kgona ho fodiseha ka meriana ya setso, ha a mang a fodiseha ka meriana ya sejwalejwale. Ka hoo ha ke bona meriana ya setso e sa nsebeletse ke ya dingakeng tsa sejwalejwale hore ba lo nthusa ka meriana ya bona e kgethehileng.

Mekgwa e mmalwanyana e ka thusang maemong ana, ho kenya mabitso kapa matshwao a maholo a bohlale ka hara mahae kapa diterata tsa rona, ho ka thusa haholo hore bakganni ba fumane matlo ka potlako. Ho sebedisana le dibaka tse kang Google Maps le digital tse jwalo hore batho ba ngolle mabitso a dibaka tsa bona tse nepahetseng bakeng sa bakganni. Baahi ba ka kopa hore bakganni ba ba hlalosetse tse ding tsa tshepahalong e haufi ho fokotsa ho lahleha. Hape ho ka sebetsa ho ikopanya le mapolasi kapa ba setjhaba hore beng ba matlo ba fane ka lesedi la moo ba dulang teng.

Melemo e jwalo e makatsang e atisa ho ba le ditaba tse senang bopaki ba mahlale. Nnete ke hore ho fokotsa mafura a mmele ka pela, ha ho tshwane le tshwaetso e fokolang fela ya mokgwa ya bophelo e nka nako boikemisetso le thuto. Meriana e itseng e kang ena na e ba ratang ho e bapatsa bathong, ha eke e sebetse ka jwalo empa fela e le tsela ya ho nka tjhelete bathong ka bokunyata.

Ho dula sebakeng sena se ke dulang ho sona, ha ho monate ho hang. Empa hee ha ke hloka thuso, ke e ke kope thuso ho ba ahisane kapa batho ba haufinyana bao e leng hore ke a ba tshepa. Kapa ha o le jwang, ke lekola dinomoro tsa tshohanyetso tsa lehae tse kang nngwe nngwe pedi, nngwe noto nngwe nngwe nngwe kapa tse ikgethileng bakeng sa dipetlele le maponesa.

Ke bua ka pelo e bohloko hobane ke a hlokomela hore ha ele hantle ke sentse. Ke ne ke qala ho nwa meriana ya ka ya TB, mme ka nako e itseng ka utlwa e ka ke a fola ka nahana hore ke ka emisa ho e nwa. Ke ne ke fositse ke sa hlokomele hore TB e lokela ho phekolwa ho fihlela qetellong ya lenaneho. Le hoja motho a ka ba a ikutlwa a fodile, jwale ke mona hape, bolwetse bona bo kgutlile ka matla mme ke ithutile ka tsela e bohloko hore ho se phethele lenaneho, ka ho felletseng ho ka baka mathata a mabifi ho kenyelletsang le mefuta ya TB e thata haholo ho phekoleha. Ke kopa tshwarelo ka ntlha ya ho iphoqa mme ke ikemiseditse ho phethahatsa lenaneho la phekolo ka nako ena, ka mosa le ka bohlale, ka kopo ke kopa keletso le tshehetso ya lona ho hlola bothata bo na.

Ke motlotlo ho bona o ikemiseditse ebile o na le kgahleho ya ho latela mokgwa wa setso ka tsela e bolokehileng, ebile ena le seriti. O ka qalella pele ka ho buisana le batswadi ba hao ba lapeng mona na, mme ba tla o fa tshehetso ka ditlhoko tsohle tse hlokahalang bakeng sa tshebetso ena ya setso le phekolo e bolokehileng. Hape o ka buisana le ditsebi tsa setso kapa bahlanka ba lebollo ba nang le botumo bo botle le boiphihlello. Bahlanka bana ba tla o tataisa ka mokgwa o lokelang ho latela meetlo ya lelapa kapa ya setjhaba, hape kgetha motse oo loketseng wa lebollo mo o tla phetisa meetlo ena yohle teng.

Batho ba bangata ba ile ba ba le maikutlo a fapafapaneng, ha mmuso o no ntsha taba ya hore ho tlo ba na le vaccine ya COVID. Empa ho bua nnete fela nna lehlakoreng la ka, ho hlabeng ha ka vaccine ha nka baka ba na le ditlamorao tse mpe, ha el e hantle ke bile le ditlamorao tse ntle ka ha kene kele motho a neng a hluphuwa haholo ke sefuba, empa ka mora hore ke hlabe vaccine ena e laba sefuba se ntlohetse.

Sena se bakuwa ke hore mmuso ha o ntshe tjhelete e lekaneng bakeng sa di clinic-e tsa mahaeng, ka hoo ho qetella ho hlokahala meriana bakeng sa badudi ba metseng eo ya mahaeng, mme di clinic tsa rona ha di sebeletse badudi ba mahaeng hantle. Ka ha o tla fumana neng neng ho hlokahala dinese tse lekaneng, neng neng o fumane hore ha hona le ha e ka ba ngaka e le ngwe bakeng sa thuso ya bakudi.

Matsatsing a sejwalejwale ho se ho kgonahala hore baratani bao e mong wa bona a nang le HIV e mong a se na yona, ba kgone ho ba na le ngwana empa ngwana a sa tshwaetseha le moratani e mong a sa tshwaetseha. Tsena tsohle di tla kgonahala ka mokgwa wa hore moratani ya sanang HIV a sebedise meriana e bitswang prep. Prep ke mokgwa o sebediswang hore ha motho a kopana ka thobalano le motho e mong a se kgone hore a kenwe ke HIV. Ka tsela e ho tlo kgona ho tshireletseha moratani e mong mmoho le ngwana.

Ho ya ka nna ke bona matsholo a etseditsweng ho susumelletsa banna hore ba etelle ngaka, a etsa ho lekaneng. Ka ha matsholo ana a etswa mabapi le bophelo ka mokgwa o hlakileng, o fihlellang batho ba bangata hape a bopa tikoloho ya kamohelo le tshehetso ntlong ya kokelo, a bile o ruta ka bohlokwa ba hlahloba ka mehla.

Dibaka tsa mahae ha ngata di pepesehile haholo bakeng sa mathata a bophelo ka lebaka la diphephetso tse kang, ho haellwa ke basebetsi ba tsa bophelo. Ka ho ho tsamaya ha ka, ho ka eketsella tabeng eno no ka ha ho ka nka nako hore mmuso o tlise mosebeletsi e mong wa bophelo ho tla kena sebakeng sa ka. E, ho bohlokwa hore mooki a phehelle ho netefatsa hore ditshebeletso tsa bophelo bo botle di ntse di fumaneha ho batho ba mahaeng ntle le bothata.

Banna bao ke buang ka bona, ke banna ba sebetsang moepong mo e leng tlasa lefatshe moo ho nang le mathata a ho hema, howa ha majwe kapa ho pepeseha ha di-chemical tsa tjhefo. Banna bana ba ka sireletswa ka ho fuwa thuto le kwetliso, ba fuwa kwetliso e hlophisitsweng hantle mabapi le polokeho sebakeng sa mesebetsi. Batho ba lokela ho tseba melao ya polokeho le ho e latela ka tieho. Ho fana ka thepa ya polokeho basebetsi ba lokela ho na le diaparo le disebediswa tsa polokeho tse nepahetseng tse kang di-helmet-e, direthe tse sireletsang, diphahlo tse hlwahlwa le mefapo e thibelang dikotsi. Melao e thata ya polokeho mebuso le mekgatlo e ikemetseng di lokela ho beha melao ya polokeho e matla ho laola mesebetsi e kotsi le ho lekola kgafetsa hore e latelwe.

Re na le mefuta e mengata e fapafapaneng ya di kankere, ha ra tsona re ka kenyelletsa kankere ya letswele e leng hore e hlaha matsweleng, ka hoo batho ba bomme ba tshwanela hore nako le nako ha ntse ba ya tliliniking ba lekole matswele a bona. Hape rena le kankere ya matshwafo, e leng hore haholo e bakwa ke ho tsuba, mme e qetella e ja matshwafo. Hape rena le kankere ya letlalo e leng hore letlalong ho ka nna hlaha di ntho tse ding tse eleng hore ha di tsebahale tse ka reng dikoti, mme tsa ba bohloko haholo le tse ding tse ngata.

Di-antiretroviral ke ditlhare tse thusang ho laola tshebetso ya HIV e le hore e se ke ya senya mmele ka matla. Di sebetsa ka ho thibela HIV hore e se ke ya ikatisa ka hare ho mmele, ho boloka bo tsamaisi ba mmele bo le matla. Le hoja di sa phekole HIV ka ho phethahetseng di thusa hore motho a phele bophelo bo bolelele bo phetseng hantle. Ho bohlokwa ho dinwa ka nako tsohle ho fihlela mosebetsi wa tsona o phetahala.

Matshwao a atisang ho bonahala a TB a kenyelletsa ho kgohlela nako e telele, ho opelwa ke sefuba kapa ho itsokotsa ka hare ho sefuba, mokgathala wa hofela matla, ho fokola kapa tahlehelo ya boima ba mmele ka potlako, mokgathalo wa tlhaho le ho nyekelwa ke dijo le pelo, ho fokotseha ha matla a mmele bosiu, feberu e sa feleng kapa e kgutlang nako le nako, le ho hema ka thata.

Maemong a mang batho ba baholo ba ne ba hlomphwa haholo nakong e fitileng, mme tlhokomelo ya bona e ne e nkuwa e le boikarabelo ba lelapa kaofela. Empa setso se fetohile mme ho atleha ha maemo a ho sebetsa haholo kapa ho qhalana ha malapa ho ka etsa hore pheletso ena e fokotsehe. Batjha ba bangata ba fumanwa ba hloka nako ka lebaka la mesebetsi ya bona kapa maeto a hole le malapa a bona. Sena se ka thibela ho hlokomela batho ba baholo ka kotloloho.

Ho na le mefuta e mengata ya di thibela pelehi, mme hara tsona re ka qolla dipidisi tse nowang. Dipidisi tsena di na le di-homorne, tse thibelang ho lokollwa ha mahe ho tswa ho mme, di boetse di etsa hore mokokotlo wa popelo o teteane ho thibela peo ya monna hore e se ke ya beha lehe. Dipidisi tsena di nowa letsatsi le letsatsi ka nako e tshwanang, mme ho bohlokwa ho ba le e tsitsitseng ho etsa hore di sebetse hantle. Hape re na le ntho e bitswang implanton e leng e kenywang letsohong le yona, ke e ngwe ya di thibele tsenang le di-hormone tse thibelang hore mahe a se ke a tswa kapa lero le motho wa ntate le se ke la kgona hore le kopane le lehe.

Seo nka se etsang jwalo ka ngaka nka buisana le di ngaka tse ding. E le hore re etse diphuputso le phatlalatso ya boitsebo, re etse tlhahiso ya thuto ho setjhaba, tshehetso ya mehlodi le melao. Tshebediso le bahlokomedi ba molao, mme re tswele pele ho kgothatsa bomme hore ba ithabele ka hara letlalo la bona, ba tlohelle ho leka ho le fetola.

Ho kgothalletsa ditho tsa lelapa ho hlokomela le ho etela batsofe kamehla. Lerato la batho ba haufi ke le leng la matla a maholo a bophelo bo thabileng. Ho ba kenyelletsa diphuthehong tsa batho ba dumelletsweng ho bona ba bang ka boemo bo tshwanang. Sena se ka etsa hore ba ikutlwe ba tshehetswa le ho ananelwa. Ho netefatsa hore tikoloho ya bona e dula e bolokehile ebile e le e thabetseng. Mohlala, hoba le le planka bakeng sa ba tsamayang ka thata kapa setulo se phuthuluhileng.

Tjhe, ha ke dumellane le seo. Ka ha meriana ee ha ena boitsebo bo nepahetseng, e kaba kotsi maphelong a batho, e ka nna ba e tlola melao le tlhokahalo ya taolo ho lahlehelwa ka tshepo le melemo e nepahetseng.

Taba ena e utlwisa bohloko haholo ka ha ho fumaneha thepa e senyehileng kapa e sa sebetseng jwalo ka di bethe tse robehileng, disebediswa tsa bongaka tse sa lokang kapa le ho hloleha ha mafapha a thibelang tsebe e leng maintenance. Le ho bonahala ha mehawo e bileng kapa e hloka tokiso e kabang kotsi bophelong ba bakudi. Ho haellwa ha dijo tse phethahetseng bakeng sa bakudi kapa ho hlokahala ha ditekanyetso tse hlokomelang boleng ba tikoloho e leng hygiene, ho kenyelletswa maoto a sa hlwekang kapa mafura a mang a moya.

Ntate-moholo ke o hlompha haholo, mme ke batla ho netefatsa hore bophelo ba hao bo bolokehile ebile bo phethahetse hantle. Ke kopa ho botsa ka mabotlolo a meriana ao o nang le ona, hobane ho bohlokwa hore o tsebe hore ke meriana ya mofuta ofe oo e sebedisang, mme o tla e sebedisa ka nepo. Ke kopa o nahane ka ho ya sepetlele kapa tliliniking hore ngaka e hlahlobe meriana eo le ho netefatsa hore e tla o tshehetsa ka tsela e bolokehileng.